Iye ngombana imiphakathi yendabuko isavamile ukuhlala emaphaliswaneni.

Ngombana kubalulekile kobana uzithabulule qobe lilanga ngombana lokho kwenza umzimba ululeke begodu ube namandla ilanga lakho loke.

Ukukhula komzimba onempilo kanye nokufunda ukusebenza

Iye kuyasiza ngombana abanekghono kwezemidlalo bathola amathuba wemisebenzi.

Imidlalo yendabuko isebenzisa imithetho elula kodwana imidlalo yanamhlanje ilandela imithetho ejamileko begodu efanako.

Ngawuthoma umnyaka ophelako ngombana ngifuna ukuzilibazisa ngingacabangi khulu.

Kufanele bajayele amakhulu basebancani.

Ngicabanga bonyana ubangelwa kukuthi abantu abawuthandi.

Bathuthukisa ukubumbana kanye nokuba yimbumba phakathi kwabo nelutjha. Okukhuthaza ubuntu nebumbano emphakathini.

Bathuthukisa ukubumbana kanye nokuba yimbumba phakathi kwabo nelutjha, okukhuthaza ubuntu nebumbano emphakathini.

UMongameli weSewula Afrikha kufanele akhiphe iinsetjenziswa zemidlalo ezifaneleko.

Akusilula ngombana awuzikhetheli begodu awuziyeli lapho kufanele bona ubizwe.

Ukusabalalisa igama lomdlalo, ukubamba amaphaliswano, ukwakha umphakathi wabadlali.

Imidlalo yabantazana bequde kanye nemidlalo yamasokana.

Ukwakha ibambano, ukufundisa amalungelo nomsebenzi, ukuvusela nokugcina isiko.

Awa, angicabangi bonyana banelwazi elaneleko ngalokhu abafundi ngombana abayithatheli ehloko imidlalo le.

Kulawula ubunzima bomzimba, kuqina amathambo, kukhuthaza umoya olungileko.

Iye, khabe sisendaweni yinye sanikezana iinomboro zikamaliledinini.

Iye, umNyango wezemiDlalo zobuKghwari namaSiko kufuze uwaseke ngemali amaphaliswano la.

Mukhulu khulu umehluko ngombana bakghona ukuthenga izembatho zabo zokudlala nokhunye okunengi.

Midlalo esebenziswa babantu bendabuko basebenzisa amasiko wabo.

Anomthelela omuhle khulu ngombana abantu abanengi bazokhona ukuba namathuba wokusebenza.

Ubukhosi bomlando, iintjalo ezahlukeneko.

Umdlalo ngilokha nawudlala ibholo namkha udlala umdlalo wokweqa intambo. Umsebenzi wokuzilibazisa kulokha nawufunda incwadi namkha upheka.

Awa, abanawo. Ubujamo bakhona bumbi khulu ngombana abanasisekelo semali.

Kufanele bona urhulumende angasafaka imali, athenge lokho okufunekako.

Ukufunda kwempumelelo, ukukhuthazeka noma bengakaphumeleni, ukusebenzisana nabanye.

Iqinisa amathambo, ilawula ubunzima bomzimba, ukulula umzimba.

Iye, kuyakhombisa bonyana kuthathelwa ehloko.

Ukulungiselela imidlalo, ukuhola imidlalo, ukuqinisekisa ukuphepha kanye nokukhuthaza ukubambisana.

Ngombana imidlalo le ayigcini ngokuba midlalo kwaphela, isisiza ngamasiko, ikolelo nendlela yokuphila nabantu.

Ukufundela amakghono amatjha, ukwakha amabhizinisi namkha ukusebenza eziteyitjhini zomrhatjho.

Isineke nokuqina, ukubambisana, ukuzibophezela kanye nokwamukela ukuncoba nokuhlulwa.

Kufanele badlale imidlalo yabo ngelanga lokukhomba ngombana abafundi vane bangayi esikolweni.

Awa akusikho ukudima abanye amathuba lokho ngombana labo basuke banelwazi olunengi kunabanye.

Akukafaneli bonyana baqale iminyaka ethileko yobudala, ukubeka phasi namkha ukwenda komuntu ngombana esikhathini sanje imisebenzi ayikho.

Kufuzwe itlolwe phasi kodwana iqhubeke idluliselwe nangokwesiko ngombana ukuyitlola phasi kusiza bona ingalahleki.

Iye, ngicabanga bonyana ingoma le inawo amandla wokusenza sibe munye njengesitjhaba.

Iye ukhona weSewula Afrika onjingileko engimaziko.

Ukuqinisa ibambano lomphakathi, ukukhuthaza umnotho wendawo, ukugqugquzela amasiko nezilimu zendawo, ukudosa abatjali zimali nezivakatjhi kanye nokukhulisa ulwazi nezinga lefundo.

Umsebenzi wokulibazisa engiwuthandako ukupheka kanye nokuvuma. Ngombana ngiyakuthanda ukupheka nokuvuma ngiyakuthanda begodu ngiyakwazi.

Lokha nangiphekako, ngipheka bengivume ngithi nangiqeda ukupheka ngiphakele abantu engihlala nabo, nabangitjela bonyana ukudla engikuphekileko kumnandi ngazizwa ngithabe khulu.

Isikhathi esaneleko kanye nokukhipha isitresi, ngombana kubalulekile bonyana umsebenzi wokuzilibazisa ukuphe ukuthaba nokuphumula.

Ngiwenza ngingedwa, ngombana ukupheka nokuvuma akudingeki bonyana ube nabanye abantu abangakurhelebha, uyakghona bonyana uwenze uwedwa.

Emini namkha ngelanga lamadina.

Bonyana ngiyakghona ukuthatha ama-ingredient engingawaziko, ngiwahlanganise kodwana enze into emnandi. Kanye nokuthi ngiyakghona ukuvuma ngedwa, ngivume kamnandi.

Iye, uqakathekile ngombana nange ngizimisele ngawo, ngingaya kude ngitjho ngingaba mvumi odumileko namkha umpheki owaziko nofana ngibe nebhizinisi yokudla.

Vane ngizizwe ngithabe khulu kwamambala, ngombana vane ngenza into engiyithandako, ngesikhathi sami sokuphumula.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa ujayelekile, ngombana ukupheka yinto omunye nomunye ayijayele ukuyenza ekhaya. Ukuvuma khona yinto ejayelekileko kodwana akusi noma kungubani okukghonako ukuvuma.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu umsebenzi wami wokuzilibazisa, ngombana kuba mnandi khulu lokha nawufundisa omunye umuntu into oyithandako.

Ukudweba noma ukupeyinta, ngombana awudingi izinga elithileko lobuchwephetjhe, ungathoma ngama-scatch alula, ngokusebenzisa amapensela namkha amapeni.

Abanye abangani bami bathanda ukukhamba eendaweni ezingakajayeleki, njengokuvakatjha eentabeni noma emadorobheni amatjha.

Ngicabanga bonyana kungatjhuguluka ngesikhathi, ngombana umuntu nakakhulako nezinto azithandako ziyatjhuguluka.

Ukuvusa imizwa, umculo ungakwazi ukugucula indlela ozizwa ngayo. Begodu kukhumbuza izikhathi ezihle noma kugcugcuzeke ukuphila kabutjha.

Kesinye isikhathi nangizama ukuvuma ukuze ngijabule, kuba budisi lokho ngombana uthola bona ihliziyo namkha ingqondo iziqalele okhunye.

Iye, ngingathanda ukutjhugulula umsebenzi wami wokuzilibazisa, ngiwenze umsebenzi ongingenisela imali, ngombana ukudla engikuphekako abantu abanengi bayakuthanda. Kanye nomvumo wami abantu abanengi bayawuthanda, angekhe kufane nalokha nangipheka namkha ngivumela ilize.

Ngifunde ukubekezela kanye nokuzimisela, ukuthula kwengqondo lokha nangivumako imicabango iyathula.

Ngethi vuleka mbobo.

Nayo ivuleka mbobo iyabakhuthaza abantwana bonyana badlale khudlwana.

Awa, awukho umdlalo ekhengezwa ngawo bonyana ngewobungani.

Kufanele bonyana bajayele amakhulu basebancani.

Ilungile nayidlalwa eentradeni emakhaya kwaphela.

Kufuze itlolwe phasi ngombana kulula bona ulwazi luphaphazamiseke noma lutjhintjhe nalingadluliselwa ngomlomo.

Imidlalo yendabuko mihlobo eyadlalwa ziinzukulwane zakudala emphakathini okuthile ivame ukuqhumanisa ilimi nesiko kanye nemvelaphi.

Iqakatheke khulu ngombana ayigcini ngokuba wumnotho wokuzijabulisa kwaphela kodwana inendima ekulu ekwakheni, ekuqiniseni nasekulondolezeni iimpande zomphakathi.

Umdlalo wokujampajampa kanye nomdlalo wesintu wokubethana ngamaswazi.

Idala ibumbano nomoya wokusebenzisana abantu bavame ukudlala imidlalo ngamaqembu njengabangani abomakhelwane noma amalunga womndeni.

Ilutjha lifunda ukubambisana ukulalela abanye nokuhlukanisa imisebenzi lokhu kusiza ekuthuthukiseni amakghono wokuhlalisana nabanye.

Ukwakha umphakathi onezwano nobunye. Imidlalo yendabuko isiza abantu ukuthi basebenzisane bakhulume bajabule ndawonye okuyinto ebalulekileko eenkolweni.

Imidlalo yendabuko iqhumene namasiko ilimi nepilo yomphakathi kodwana imidlalo yanamhlanjesi ayikaqhumani namasiko iqine ekuphumeleleni nemalini.

Iye, ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana itholakala lula begodu ayibizi iqinisekisa nokuzijabulisa ngaphandle kwezindleko.

Iqinisa imisipha namathambo ikhuthaza okunyakaza komzimba woke lokhu kusiza ekwandiseni ukuphila kuhle komzimba kanye nokwehlisa amathuba wezifo.

Abantu abadala bayakghona ukuqhaza ukufundisa nokubonisa ukuthi imidlalo idlalwa bunjani. Ngokufundisa imidlalo yendabuko abantu abadala bagcina amasiko wesintu aphila phakathi kwezizukulwani.

Umuntu ngamunye uhlala ngaphambi kwemigodi yakhe esithandathu.

Nangekhethwa isathathelwa phasi.

Iye, ukhona umdlali engimaziko ophumeleleko wabayinjinga ngokudlala imidlalo kwaphela.

Mina ngiyala, angivumi nabo ngombana umdlalo awuyi ngomuntu omunye nomunye umuntu angawudlala umdlalo noma kungaba ngewendabuko namkha wesimanje.